Mo tikologong ya me go na le batho ba e le ore ba bidiwa di ke ba bereka le tleliniki e e leng gore e mabapi e mo motseng o mabapi. Mme batho ba mmereko wa bone ke go thusa bagodi ba e leng gore ga ba kgone go ya ko tleliniking go tsaya melemo ya bone. Yanong mmereko wa bone ke gore ba baetise kwa malapeng a bone.

Go ya ka nna ga go botlhokwa gore a ba tlhokomelwa ke ba lelapa kgotsa ko a bagodi. Se se botlhokwa ke gore ba bone thuso e e maleba le tlhokomelo e tlhokagalang.

Dilo tse e leng gore di leletswe batho ba di lebetse ka setso sa rona. Ke gona go ka tsaya bagololo ba isiwa ko matlong a bagodi. Ba tlhokomelwa ke batho ba e sele mo e leng gore go a itsagale gore mogolo mongwe le o mongwe, ngwana le o mongwe le mongwe o na le ke ya gore a tlhokomele motsadi wa gagwe.

Go ka tlhokomela batsofe go tlhokagala gore motho a nne le bopelotelele le go le lorato le le go kgona go tshwara ba bangwe ka jaaka o ka re ke motsadi wa gago.

Jaaka ke setse ke tlhalositse mo tikologong ya me go bereka batho ba re ba bitsang di . Ba e leng gore ba bereka le tliliniki e leng gore e mo motseng eo mabapi mme ba thusa bagodi kgotsa batsofe ba e leng gore ba dula mo motseng ba ba sa kgoneng go ya kwa tleliniking. Ba ba tlisetsa melemo le ditlhokego tsa bone go tswa tleliniking.

Lefelo le ke le itsing la go tlhokomela bagodi le bidiwa Association, For the care after old and disabled. Ko lefelong le wa ba thusa bagodi ba ba nang le Alzheimer le botlhoko ba go lebala ba katisiwa ebile ba newa tshegetso.

Puso e ka ntsha sepalangwa se e leng gore se ka tsaya batsofe go ba isa toropong ka letsatsi la di phenšene. Ebile gape ba ka dira gore ba fitlhelele tšhelete ya bona e ba e amogelang mo dikarateng tsa SASSA. Ba e fitlhelele mo mabenkeleng a a farologaneng.

Bontsi jwa batsofe ga ba na letseno lepe kwa malapeng a bone. Mme yanong chelete e ba e bonang e ba e amogelang ya phenšene e ba thusa go fitlhelela dilo tsa botlhokwa tse e le gore ba di tlhoka jaaka go ka reka dijo, melemo le dipela tse e le gore ba di tlhoka. Ebile gape mo godimo ga mo e ba thusa go ka isa bana ba bana ba bona wa dikolong mme ba kgone go ka bona thuto e ba e tlhokang.

Dilo tse di tlhokagalang go ya go dira kopo ya phenšene, ke gore o tshwanetse gore o nne le dingwaga di ka nna shoma marataro go ya ko godimo. O tshwanetse o bo o tshwerwe lokwaloboitshupo o tshwantse o bo o tshwerwe lekwalo la tulo mo goreng le ka etsa gore o dula mo kae. O tshwanetse o nne le lekwalo la letseno, lekwalo la gore o nyetswe kgotsa la jang le Affidavit-e ya SASSA.

Madi a phenšene e ama ba lelapa le batlhokomedi ka tsela e e siameng. Ka gonne ya ba imolla gonne bagodi ba kgona go fitlhelela ditlhokagalo tsa bone tse e leng gore di botlhokwa. Ba di tlhoka ka yona tšhelete e ba e amogelang ya phenšene.

Motho o simolola go amogela madi a phenšene a na le dingwaga di le shome a marataro go ya kwa godimo. Lebaka e le gore ke dingwaga tse e leng gore motho o ga tlhole a na le maatla a go ka tlhola a bereka, mme ke dingwaga tse eleng gore motho o leboga tiro ka tsone.

Puso e ka ntsha dipalangwa tsa mahala, gore bagodi ba kgona go ya dipetlele. Kgotsa e ka tlisa tleliniki kwa go bone jaaka go tlisa di-mobile-tleliniki ka matsatsi a rileng.

Puso e ka thusa gore batsofe ba kgone go fitlhelela dipetlele ka tsela ya gore ba fane ka dipalangwa tsa mahala. Mme tsela engwe ke gore ba tlise tleliniki kwa go bone jaaka gongwe di-mobile-tleliniki ka nako ka matsatsi a e leng gore batsofe ba tlhoka melemo le dipela.

Mo ke dulang teng go na ga go sekgala se se kalo kalo go ka bona ditlamelo tsa pholo. Mme tsone re di fitlhelela ka nako e seng kana ka sepe.